Khaedu dzine vhalimi vha ṱangana nadzo nga nṱhani ha u tou a vhulwadze vhuswa, ndi u sa wanala ha tshikhaphi khaphi ha dzilafho ḽo lafha ovhu vhulwadze na u tshinyalelwa huhulu, hu no ḓo swikisa uri vha muvhuso vha vhe na u lenga u ḓisa gavhelo ḽo vha lilisa.

Maga ane a tea u tevhela musi u tshi kaniwa, ndi ya uri ri tea u ḓivha zwauri na ra kho u ya u zwi kana zwo lugela na u kaniwa na uri ri na zwishumiswa na zwoṱhe zwo fhelelaho zwa u kana. Na uri na fhethu na hune ra ḓo ro no fhedza u kana zwikano zwashu ra hu vhea hone, na uri ndi zwifhio zwine ra khou yo vhuya nazwo hanengei khanoni, na zwine zwa kho tea u sala na tshiendedzi tshine tsha khou tea u endedza hezwo zwimelwa.

Vhulimi vhuṱuku ha u ḓi tshidza Afrika Tshipembe, vhu ḓisa mishumo mivhuya ya vhuḓi kha lushaka. Lu ḓisa mishumo, lu ḓisa zwiḽiwa zwa tsireledzo. Zwi vhudisa u ita uri vhaswa vhashu vha bve zwiṱaraṱani, vha bve kha zwidzidzivhadzi. Vhu dovha hafhu ha khwinisa a ikonomi yashu, ha takula ikonomi yashu nga nḓila i mangadzaho. Hovhu vhulimi vhuṱuku vhu ita zwauri zwiḽiwa rine ra zwi ḽa ri ḽe zwiḽiwa zwa mitakalo na zwo fanelaho mivhili yashu, zwino hovhu vhulimi, ndi vhulimi ha nṱha ndi vhulimi ha u ita zwa uri miṱa i tshile miṱa i wane zwa u ḽa.

Nṋe ndi vhona zwi zwa vhuṱhogwa vhukuma uri muthu a thome a ṱole mbeu yawe, u vhona zwauri yo fheṱiwa na nga uri a, arali a so ngo thoma nga u i ṱola, a tshi khou to u ya u i zwala, hu na khonadzeo khulwane ya uri i sa, i sa mele. Hone zwi tshi khou itea o no thupha tshelede yawe fhasi kha manyoro na zwinwe zwe zwa vha zwi tshi khou ṱoḓea, uri heyo mbeu i, i aluwe. U ya nga ha nṋe ndi vhona unga zwi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri a i ṱole uri a kone u ḓivha zwine a khou ḓo lavhelela zwone.

Nṋe mitshelo ine nda i takalela ndi miomva, maswiri, manngo, thondo, nii, mazwilo na mabvani.

Ndi vhulwadze ha no nga manowana, ndi vhulwadze ha no nga khwanḓa na mulomo. Ndi ane malwadze ano anzela kha kholomo na hu sina hafha kha milenzhe.

Nṋe ndi vhona vhu tshi ḓo vha hu khou dzivha ha ndeme khulu, nga nṱhani ha uri vhunzhi ha vhaswa vhane vha khou takuwa, vha, vha na muloro, vha na ḽiṱo kha vhulimi. Zwino nne ndi sokou vhona uri zwi ḓo vha hu khou dzi tou vha ha ndeme vhukuma.

Vhalimi zwine vha tea u ita zwone ndi u wana zwilimwa hezwo zwine zwa konḓelela muthu wa henefho fhethu, vha tea u ṋanga na kha dzi, na kha dzi mbeu dzi ne dzi a kondelelana na mitsho ya henetsho tshifhinga. Zwine vha nga ita ndi zwa uri kha vha wane na mishonga ine vha a fafadzela, ine ya ri musi mvula i tshi na ha sa vhe na tshinyalelo. Kha vhathu vhane vha na lunethe lune vha lu atha hafho he vha medza hone zwithu zwavho uri musi hu tshi ḓa zwa u nga zwifhango, zwi sa vhe na u tshinyekanya ha, ha zwimelwa.

U swikelela vhugudisi kha dzi khoḽedzhi dza vhulimi na dza dzi yunivesithi ndi zwa ndeme kha u bveledza vhukoni vhune ha ṱodea, kha vhulimi ha musalauno. Nga u netshedza vhaswa nga maanḓa vhane vha vha vhuponi ha mahayani, nga nḓivho na tshumisano na na ya na tshumiso ya ṱhiori. Zwiimiswa izwi zwi na mushumo wa ndeme kha u khwaṱhisa sekithara ya vhulimi na u tsireledza vhumatshelo hayo Afrika Tshipembe.

Dzi khaedu dzine vha ṱangana nadzo, ndi u sa vha na masheleni a u langa mavu na u sa ḓivha nḓila dzine vha dza nga dzi tevhela zwi tshi ḓa kha vhune ha mavu.

U ya nga ha nṋe ndi vhona hu na khombo khulu kha mushumi asina tshenzhemo na espiriene tsha u thukhula mananga a kholomo nga mutshini. Zwi musia a khomboni, zwi musia a, a khomboni khulusa nga maanḓa na u vhea vhutshilo hawe khomboni na vhea vhutshilo ha kholomo khomboni.

Vhulwadze ha khwanḓa na mulomo vhu thivhelwa nga nḓila i tevhelaho. Hu nga thivhelwa nga nḓila yau sa pfulusa zwifuwo zwi tshi bva kha luṅwe luta zwi tshi ya kha luṅwe luta, kana kha muṅwe muvhundu u tshi ya kha muṅwe muvhundu. Kha iṅwe vunḓu u ya kha ḽiṅwe vunḓu. A, ri nga u thivhela nga u wana mishonga yau u thivhela, i dzule dzi tshi ṱhavheliwa mishonga yau u thivhela vhulwadze ovho.

Maga a tsireledzo ane a tea u tevhedzwa ndi uri zwoṱhe zwine zwa khou ua u shumiswa zwi tea u vha zwo kiliniwa, zwo kuna, zwi si na tshikha kana luvhola tshilavhi khazwo. O yo o no kona ano kho ya u hama u funa u vha a tshi ḓivha zwine a khou ita u, ngauri anga fhedza a tshi khou vhaisa kholomo iyo.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma u vhulunga maḓi a mvula, kha sia ḽa zwa vhulimi nga nṱhani ha uri ri khou tshila kha tshifhinga tshine hu na gomelelo ḽa maḓi. Hu na ṱhaelelo khuhu ya maḓi zwitiriki zwashu so ndi zwa vhuṱhogwa uri musi zwezwi madi a si yone ra kho lavhelela zwauri a do vha hone ra vha ro vhulunga a mvula, ri a kona u vha ri tshi khou isa phanḓa na u fusha zwimelwa zwashu.

Zwiḽiwa zwine zwo bveledzwaho u bikiwa phuri, ndi thophi, zwiṅwe zwine zwa shuma ndi musi zwi khou dzheniswa kha mukusule. Vha ṱanganyisa na mukusule, zwiṅwe ndi makendenge.

Khaedu dzine vhalimi vhaṱuku vha ṱangana nadzo, ndi u sa wana magavhulelo a bvaho kha muvhuso kana kha muhasho wa zwa vhulimi na u ṱaha ha malwadze maswa a ne ha ḓivhei na mitsho i songo lavhelelwaho i no nga gomelelo na zwikhokhonono na u sa ḓivha nḓivho ya nga ha makete.

Zwine zwa tea u tevhedzwa musi hu tshi yo kaniwa mitshelo, ndi u thoma u ḓivha zwauri mitshelo ine ra kho i kana yo swika na tshifhinga tsha u kaniwa na uri zwishumiswa zwau kana zwi hone na, zwo fhelela na. Na uri ri hanengei ri tshi khou kana nga ḓuvha ḽa u kana, ri tea u vha uri ri khou kana nga hu tshe nga matsheloni tsheloni hu sa a thu u vha na luḓuvha na u ḓivha zwauri fhethu hune ra khou ya u zwi vhea hone ho lugiselwa naa, na tshiendedzi tshine tsha kho tea u zwi endedza tshi hone naa ende tsho lugelwa u tshimbila naa.

Rabulasi a si na pfunzo kha zwa u hayela, ndi nga mu thusa nga heyi ndila, ndi nga mu ṱoḓela vha no zwiḓivha. Vha vha vhane vha vha na tshenzhemo nazwo, uri vha swike bulasini ḽawe vha kone u mu funza nga vhuṱhogwa na vhundeme ha u hayela zwifuwo, zwifuwo zwawe.

Ihina, hune nda bva hone, ndi vhona u nga vhathu vha dzhiela nṱha u lima zwilimwa zwavho cause ndi vhona nga miḓi nga miḓi, vha na zwigwadana zwavho zwine vha na miroho yavho. Vha tshi tenda kha ḽa uri zwi na mutakalo u fhirisa hezwi zwine zwa vha zwi mavhengeleni ashu nga uri a vha ḓivhi tshifhinga tshine tsho zwo dzula zwi afho mavhengeleni ashu.

Zwine zwa nga itiwa ndi u khwinifhadza mavu ashu na u shandukisa kulimele kwashu. Tshiṅwe futhi ndi u ita zwa uri zwimela zwashu ri zwi tingeledze nga zwithu zwi no nga maṱari, mahatsi, zwine zwi nga thusa.

Tshine a tea u tshi dzhiela nṱha ndi tsha uri ndi fhethu hune a khou fuwelwa hone hu tea u vha hu kule na, na vhadzulapo hu tshi itela kha munukho na uri maketeni wawe u tea u vha u siho tsi tsini na vhathu kana a tshi khou rengisela vhathu vha madzioni.

Zwine muvhuso wa nga ita ndi u bvisa dzi program dzine dza vha dzi khou tikedza vhalimi vhaṱuku nga pfunzo. Vha tshi khou vha funza vhulimi, vha tshi khou vha vhudza na dzikhaedu na u tandulula dzikhaedu dzine dza wanala kana dzine dza ṱangana na vhalimi vhaṱuku na u vha lilisa nga dzi nga zwishumiswa zwo yaho nga u fhambana zwi tshielana na zwine vha khou ita hanefho kha vhubindudzi kha vhulimisi havho.

Ndi u dzhiela nṱha ha, ha zwifuwo ha mutakalo wa zwifuwo zwawe nga u zwi hayela zwifhinga zwoṱhe na u tevhelela dzi program dza muvhuso dzine dza dzi tshi khou amba nga ha malwadze ane a khou ṱaha na nga nḓila ine a tea u thivhelwa ngaho.

nṋe ndi vhona u nga muvhuso uri u ite zwa uri vhulimi vhu vhe na u thola vhaswa, ndi musi vha tshi ḓo lambedza vhalimi, vha ṱuṱuwedze vhalimi. Kha nga maanḓa kha kha kha muhasho hanea a mahayani uri vhulimi kha vhu vhonale sa tshithu tshihulwane, sa muṱoḓo wa ikonomi wa ḽashu ḽa Afrika Tshipembe. Zwikoloni zwashu kha hu vhe na dziṅwe dza dzi thero dzine dzo tou fombe tshoṱhe kha vhulimi.

Zwine zwa itea ndi zwa uri zwifuwo zwi vha zwi khomboni khulu ya u kavhiwa nga malwadze a vhulwadze vhuṅwe na vhuṅwe vhune ha ḓo vha vhu tshi khou taa nga tshetsho tshifhinga.

Nṋe ndi vhona nangoho vhuponi hune nda dzula hone, nyaluwo ya khuhu i tshi dzhielwa nṱha nga maanḓa. Hezwo ndo no tou zwivhona nda dovha nda zwi ṱanziela.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwa nṱhesa, ndi zwavhuḓi arali ndi tshi ḓo ṋekedza vhashumi vhanga zwiḽiwa zwa nga matsheloni nga uri zwiḽiwa zwa nga matsheloni zwi ṱalusa ḓuvha ḽa nga ḽothe. Zwino arali nda wana zwiḽiwa zwa nga matsheloni, zwi mpha mafulufulu, nungo zwa u ita mushumo wanga.

A zwi khou shela mulenzhe muhulu nga nṱhani ha uri ahu tsha tou vha na ṱhahelelo ya miroho. A hu tsha tou vha na ṱhahelelo ya miroho na uri zwine vha ṱangana nazwo ndi u tswiwa ha eneyo miroho, vha wana i tshi ḓo tswiwa na maḓi na u sa vha na maḓi.

Nṋe ndi vhona u nga ndimo ya nḓirivhe i nga si vha vhuyedze nga kulimele kwavho ngauri zwi dzhia tshifhinga uri hedzi dzi nḓirivhe dzi tou pfi dzo tenda nahone dzi kho u ya kha makete na arali muthu a kho u limela u tou ḽa hanefho zwi nga si ite.

Ihi, nṋe ndo no zwi vhona, hu na munwe mukalaha hafha vhane a vha dzhieli nṱha zwa u, zwa u salanga malwadze. Vho feliwa nga danga lothe, danga lothe ho ṱaha vhulwadze vhu sa ḓivhei, dzi khou sokou shulusa malofha nga dzi ningoni na nga hanengei murahuni.

U to amba ngoho thi thu ḓi wana ndi khou ṱavha broccoli na uri fhethu hune nda dzula hone i nga si tende na luthihi zwi tshi ḓa kha nḓila ine ya ṱhogomelwa ngayo kha zwi rennde, kha zwiḽi na zwinwe zwinzhi zwinzhi.

Ihina kha vhupo hashu ri a kona u ṱavha phonḓa, mavu a wa hashu a ya kona u medza phonḓa nahone dza takala vhukuma dza anwa zwavhuḓi, ri dzi ṱavha nga tshilimo musi hu na dzi mvula.

Dzi ndugiselo dzine nda nga dzi dzhia kana rine ra nga dzi ita musi ri tshi khou nyanga u ṱavha dzi nḓuhu dzashu, tsha u thoma ndi u wana mavu avhuḓi, tsha vhuvhili wa gweda wa gwa hanefho wa lima nga iṅwe nḓila wa lima zwavhuḓi wa a bvisa tshikha saizwi zwoṱhe, wa ṋanga mbeu yavhuḓi i ne a yo ngo vhaisa la, wa gwa milindi une wa khou ḓi dzhenisa hone ya heyo mbeu. I tea u vha i songo vha yo tsesa, i funesa u vha, i a i ngo tea u vha i kule kule na mavu uri dzi tshi nyaga u u phula dzi phule zwavhuḓi zwi songo vha na vhukonḓi, u bva afho dzi sheledze zwithu washu.

Tshine nda takalela u tshi ṱavha ngadeni yanga ndi mutshaini, ndi khavhishi, ndi tshipinatshi, ndi ṋawa dza mabogisi, ndi biṱiruṱi, ndi kherotsi.

Zwe nda vhuya nda zwi ṱavha ndi khavhishi, spinach, ndi mutshaini, ndi biṱiruṱi, ndi ṋawa dza mabogisi na na .

Nṋe ndi vhona vhurotho ho ḓalaho gurowu hu hone havhuḓi, nṋe ndi a tendelana naḽo uri vhu na mutakalo wavhuḓi. Vhu ita zwo ri hu vhe na tsikanyo yavhuḓi muvhilini nga nga ngomu, hu a ita zwa uri ri ṱanganedze dza dzi phurotheini na dzi carbohydrates.

Ndi takalela u ḽa mukapu wa moveitha, tshi no ntakadza kha hoyu mukapu u a mpha nungo. Ndi pfa ndi na nungo hezwi ndo u ḽa, ndi tshi fhedza u ḽa nga matsheloni ngori u khaho hu na makhaha nga ngomu khawo, hu vha hu na zwithu na miṅwe ya mitshelo nga ngomu.

Ihina ndo no dzi wana ndi tshi khou ḽa mukapu na vhuswa ho no itwaho ho itiwaho nga makhaha, tshenzhemo tshine nda vha natsho kha vhuswa kana mukapu wa makhaha ndi wo ri u ya fara dangani. U a pfha wo fura nga maanḓa, wa u ḽa uri u dovhe u ḽe lu tevhelaho zwi dzhia tshifhinga na u ya nḓuni ṱhukhu u ya zwavhuḓi.

Makhaha ndi tshibveledzwa tshi bvaho kha mufhoho, makhaha ndi zwithu zwine zwa ita vhuswa, zwa ita mikapu ya vhana zwi na fushi nnzhi nga maanḓa.

A nga vha nṋe a thi a thu dzi wana ndi tshi khou lima gurowu na luthihi fhedzi ndi vhona uri maga ane a nga dzhiiwa musi muthu a tshi khou lima gurowu ndi u ḓivha fhethu hune ra khou ya u i ṱavha hone uri afho fhethu ho lugela naa, mavu ayo fhethu o ṱoliwa naa, a a swikelela na ṱhoḓea uri gurowu uri i hule hanefho fhethu.

Ihina ndo no ḓiwana ndi tshi khou ḽa dzi Weetbix, ndi tshine ndi dzi lugisa nga heyi nḓila, ndi dzhia zwezwi zwibantsi zwashu nda zwi shela kha tshigeḓeḽo tshanga, nda zwi dudedzela maḓi a u fhisa, nda shela maḓi a u fhisa na swigiri, nda zwi ṱanganyisa nda kona u ḓiphina ngao.

Oats ndi mukapu une u fha mafulufulu na maanḓa, Jungle oats wo itiwa u tshi khou tou bva kha dzi oats, wo itwa u tshi khou tou bva kha dzi oats.

Zwine nda ḓivha nga mutshelo wa Kiwi ndi zwa uri u ya khwaṱhisa masole a muvhili, ndi mutshelo une kanzhi u wanala kha shango ḽa China. Wo ḓala dzi vithamini nahone wa thusa kha dziṅwe dza dzi tsukanyo muvhilini ngauri khawo ri ya wana dzi fiber hone u a dovha wa shuma na dzi dza muvhilini wa muthu.

Maapuḽa nṋe ndi a shumisa na kha na kha saḽadi, nda shumisa na kha saḽadi, nda dovha nda a shumisa musi ri tshi khou ri khou gotsha ṋama, ndi a dzhenisa hanefhaḽa kha ṋama uri ndi wane munikelo wavhuḓi na na na dzangalelo ḽavhuḓi ḽa kha ṋama.

Ndi tshi tou humbulela ndi vhona u nga tshikwatshi kana dzhusi ya maswiri i itwa nga heyi nḓila, vha kuvhanganya maswiri, hezwi vho kuvhanganya maswiri vha a kwashekanya, vha kwashekanya vha a kwashekanya kana vha wana mitshini ya a hamukanya, hamukanya vha zwa dzhena kha kha kha mitshini ha sefiwa dzi thambo, ha sefiwa na zwiṅwe zwine a zwo ngo tea. Vha mbo, vho no fhedza zwezwo musi dzhenisa na zwiṅwe zwi no ita muḓifho u pfhalese.

Nṋe u bva vhuponi ha hashu mbudzi dzi tshi fuwiwa hafha dzi vha dzi tshi khou fuwelwa ṋama na u rengisa, zwine vha fanela u zwi humbula vhathu musi vha tshi khou fuwa mbudzi, ndi zwa uri mbudzi i na mushumo munzhi i ya ri fha ṋama, i ya ri fha mafhi. I a dovha ya shuma nga Tshivenḓa musi muḓini hu na lufu, vhathu vha tea uri vha tshi khou zwi vha khou fuwa mbudzi vha fanela u vha vha na hezwo muhumbuloni wavho, ndi hone hune vha ḓo zwi dzhiela nṱha vha zwi ṱhogomela zwavhuḓi.

Tshanduko ya kilima i thithisa nḓisedzo ya zwiḽiwa kha ḽifhasi nga nṱhani ha uri hu ḓo vha na u konḓa ha u isa zwiliṅwa kana zwiḽiwa u bva kha maṅwe mashango u tshi ya kha maṅwe mashango zwine zwi amba zwo ri arali maṅwe mashango o vha o ḓisendeka nga kha maṅwe mashango nga kha zwiḽiwa zwo imaho ngori, zwi ḓo bala u zwi vhe hone kha hayo mashango nga nṱhani ha uri hu ḓo vha hu sokou bveledziwa zwiḽiwa zwo vhalaho na u wanala hazwo zwi a konḓa uri zwi wanale, zwi ḓo wanala nga mutengo muhulu nahone a si vhathu vhoṱhe vhane vha ḓo swikelela.

Mutsho wo kalulaho u a khakhisa vhukuma kha tsireledzo ya zwiḽiwa musi arali u na mutsho wo kalulaho, zwiḽiwa zwi a swika hune zwi a zwi a tshinyala nga kha mufhiso, zwi a ṱavhanya zwa tshinyala.

Zwithu zwine zwa nga itiwa uri vhulimi vhu kone u konḓelela tshanduko ya kilima ndi u wana dzi mbeu dzine dza vha uri dzone dzi a kona u konḓelela na u ṱavha zwiḽiwa zwine zwone zwi a kona u konḓelela dzi tshanduko dza dzi kilima.

Mushumo wa nḓisedzo dza dzapo na dza ḽifhasi kha u langa khakhathi dza khakhathi dza zwiḽiwa dzi tshimbila na kilima, ndi vhona u nga mushumo muhulwane ndi wo u ita uri hu songo vha na tshinyalelo musi hedzo nḓisedzo dzi tshi khou ḓisiwa hu songo vha na tshinyalelo kha zwiliṅwa. Tshine tsha zwa nga itiwa ndi u fhaṱa dzi green house hune hu ḓo vha hu tshi khou langiwa dzi gesi dza kha hazwo zwimelwa.

Zwo ralo zwi kwama nga maanḓa mitengo ya zwiḽiwa, zwiḽiwa zwi mbo dzi gonya kha mitengo, ha vha na u sa wanala ha zwiḽiwa kana u swikelelwa nga nnyi na nnyi ha ḓi tou vha na zwigwada zwine zwa ḓo swikelela na zwine a zwi nga swikelela zwi tshi ya nga kha masheleni.

Zwine zwa itea musi mithenga yo no ṱhukhuwa. Ndi zwa uri dzi dzi a rengiswa dzi a dovha dza rengiswa.

Zwone a zwi tu dzhia tshifhinga tshilapfu. A zwi dzhii tshifhinga tshilapfu u ṱhukhula khuhu. Nahone u sumbedza zwori zwo tshimbila zwavhuḓi. Ndi musi u tshi do vha u tshi lavhelesa wa vhona husi tshena thenga na ḽithihi khayo.

Ho lukanda lu vhulungea nga heyi nḓila. Musi lo no bviswa lu mbo ḓi ṋuṋedzwa muṋo. Uri lu fhedze tshifhinga lu kha ḓi vha lwavhuḓi kana lu kha ḓi sumbedza hu si na u sina khalwo.

Musi lukanda lwo bviswa kha tshifuwo lu shumiswa kha u ita dzingoma nda nda sa kholomo dzi leather belt na zwiṅwe zwo fhambananaho.

O maḓi a funa a tshi khou tou fhisa lwa vhukati a sa fhisesi a sa rotholi. Mara a tshi ḓo kona u ita zwori mathenga haaḽa a kone u tupulela musi ri tshii bvisa. Ngori a fhisesa zwi ita zwori i fhise ṋama ya fhisa na ṋama.

Mafhi a tea u vheiwa zwavhuḓi a to vhulunga zwavhuḓi. Kha fhethu hune ha vha uri ndi ya vhuḓi nahone hu na temperature ya vhuḓi yo fanelaho u vhulunga mafhi.

Mutakalo u ṱhogomelwa nga heyi nḓila musi u tshi khou ṱhavhiwa. Ari khou ṱhavhiwa u tea u zwi ita mafhungo uri a ḓiwane o ambara zwithu zwa u thivhela. Nga maanḓa kha mu milomo na kha dzi ningo uri a so ngo fembedza.

I hone miraḓo ya tshitshavha ine i na vhutsila vhuhulu nga maanḓa. Ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo u mukumba. Vha hone vho ḓala vhane vha to zwikona vhukuma vha tou vha manthesela.

Ee dzi hone dziṅwe dzi nḓila vhaṅwe vha tenda zwa uri ndi zwiṅwe ndi vhukoni ha vhafhasi. Zwine zwi pfukisea zwi tshimbila nga malofha na nga vhutsinga.

Uri hezwi zwithu zwi itea vha tou ta ḓuvha. Ha to langaniwa upfhi nga ḓuvha ḽi kene ḽi kene nga tshifhingaḓe. Kha ri ṱangane nga u rali nga hezwo zwithu.

Hune nda dzula hone vho a hu tovha na miṱa ine ya zwi ita hezwo. Mara nḓila ine i nga vha khwiṋe ndi musi hu khou tou vha na zwishumiswa zwo imaho ngauri.

Ee nṋe ndi a muḓivha ane o tou tshila ngazwo. Na muṅwe munna vho no itiwa vho Ṋevhufure. Vha tshila nga u rengisa mikumba vha tshi rengisela a vha dzi kereke dzedzi dza zion.

Maga ane a tevhedzwa ndi ya uri tsho thoma u fanela u vha vha na zwireza. Hezwi vha na zwireza vha thoma vha i ṋembeledza i mbudzi yo to raḽa vha i ṋembeledza na muri. Vha thoma hafha kha kha kha kha mukulo vha ya vha u sendudza u swika fhasi. Vha ya vha u u tala hafhaḽa kha kha milenzhe fhasi fhasi kha milenzhe.

Maitele a u hama kha bulasi ṱhukhu ndi uri vha mbo dzi dzhia hedziḽa mbudzi kana kholomo. Vha dzi hunga milenzhe vha sendela na kudulo kuṱuku na kubakete vha thoma vha ṱanzwa haaḽa mama dzi ṱhungu dza dza dza maḓamu. Vha tshi khou ita zwa uri mafhi a vhe a khou sendela vha thoma u hama vha thoma u hama vha thoma u hama.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou tshea kana u vula khuhu. Ndi zwithu zwine zwa vha uri zwe nda vha ndo ṱalutshedziswa zwone. Zwovha zwo ambiwa nga nḓila ine zwo leluwa maanḓa ndi tshi zwi ita nda wana zwi tshi konḓa nga maanḓa. Nga nṱhani ha uri hu na fhethu hune nda tea u tsheka zwi rambo zwine nda tea u dzi senda. Hune nda ndi tshi ḓo zwi senda zwa imela nṱha nda kona u i vula nda wana zwi tshi khou konḓa ngauri nda sa zwi vhoni.

A thi thu vhuya nda ḓi wana vho ndi tshi khou wela kha vhathu vhane vha vha vha khou vhulaya zwifuwo. Mara ndi to u zwi lavhelesa ndi kule ndi zwithu zwi tatisaho. Ndi zwithu zwine ndi nga ri ni songo zwi ḓowela ni nga pfa nikho ita zwiṅwe zwithu zwi si zwavhuḓi. Musi ndi khou bvisa vhutshilo kha tshithu tsha ri khou tshila.

Nṋe ndi nga amba nḓila yo vhulaya zwifuwo. Ndi yeneyi ya musi u tshi khou dodela nguluvhe wa i rwa nga mbaḓo kha tshikuma. Wa vha u tshi khou garaba maḓi wa i vhu ṋembedza na muri. Wa dzhia zwo pfukaho zwireza wa senda mamvele haaḽa musi wo i lovhela kana wo i hasha nga maḓi ofhisa.

Hezwi yo no ṱhavhiwa kha sisteme dza vhulimi ṋama vha mbo dzi i sa kha dzi firidzhi vha i vhea kha dzi firidzhi. Hezwi vhono i vhea kha dzi firidzhi i hanefhaḽa kha dzi firidzhi vha vha tshi kho to ya vha tshi i rumbula nga zwipiḓa nga zwipiḓa. Zwi tshi khou bva zwi customer dzi khou i ṱoḓisa hani.

Maga ano fanela u dzhiwa muthu u funa uri a tshi khou via ṋama u funa u vha a khou via tshifuwo. U tea u vha o thivha ningo na mulomo. U tea u vha sedza nga maanḓa kha mutumbu wonoyo uri u so ngo vha u na marambo ane nga muṱhavha mu ngomu huvhadza. U tea u dovha a lavhelesa na tshishumiswa tshine a khou tshi shumisa u via ṋama yeneyo uri tshi songo vha tsha mu pfukha tsha muṱhavha.

Nṋe ndi sokoto vhona unga dziṅwe khaedu dzine vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou. Ndi u sa ḓivha uri musi ayo mafhi vho no fhedza u hama vha a i sa fhi. Hone makete wavho ndi u fhio nahone ri tea u a vhulunga kha temperature yo to itisa haniho.

Zwine zwi nga mutakalo hu ngavha mafhungo a mukhushwane. Hu na dziṅwe khuhu dzine dzi a vha na mikhushwane ine i a pfhukhela ine i nga sia muthu a tshi khou lwala.

Dzikhaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi u kundelwa u wana zwishumiswa zwo vhulaya. Nga maanda zwifuwo zwihulwane zwiṅwe zwifuwo zwi a fhedza zwi tshi khou vha huvhadza.

Khaedu dzine vha ṱangana nazwo ndi mafhungo uri zwi dzhia tshifhinga zwi ḽa tshifhinga. Futhi vha tshi khou bvisa ngauri zwi a konadzea uri vha lu tshinyadze mukumba hule vha hu tshinyadze kana vha tshinyadze ṋama.

Maga vha fanela u tevhelela ndi maga a no nga u wana zwishumiswa zwo teaho nga tshifhinga. U ṱanzwa u na u kulumaga zwishumiswa zwi so ngo vha na zwitzhili. Nga u u wana nḓila ya u dzudzanya tshifuwo tshetsho tshine tsha khou amba uri tshi ime fhethu havhuḓi tshi sa dzinginei. Na uri a khou tea u vhulungiwa nga nḓila ḓe na u ḓivha zwa uri a khou rengiswa a tshi ya ngafhi.

Vhaṅwe vha tenda zwori hayo mamvele a vhupfiwa kha tshilonda tsha muthu u a fhola tsha mbo ḓi fhola tsha mboḓi oma.

Vhugudisi hune ho teaho ndi musi u tea u gudiswa u ḓivha zwa uri. Ndi ngafhi hune tshifuwo tsha tea u ṱhavhiwa hone. Ndi ngafhi hune ha tea u tsheiwa hone.

Nṋe ndi vhona unga ahu tovha vhutsila hono ḓopfi mini. Muthu muṅwe na muṅwe arali anga tou zwi gudiswa zwavhuḓi a vhudziwa zwavhuḓi uri zwi itiswa hani. Ndi vhona unga a nga zwi ita a zwi to u pfhi zwi na vhutsila.

Nṋe ndi sokoto pfhesesa uri a tou vha na vhutsila ha tou pfhi muthu kha honovho vhune ha nga pfhi naho. U tou ṱanzwa lukanda lwa tshifuwo arali muthu a tou vhudziwa zwavhuḓi a nga zwi ita muthu muṅwe na muṅwe.

Zwishumiswa zwine zwa shumiswa ndi lufhanga lwo pfukaho. Ndi hone tshishumiswa tshine tsha shumisiwa nga maanḓa. Ende lu tea u ṱwa lu tshi ṱuṱuwa tshifhinga tshoṱhe.

Kha khuhu ndi nga amba zwori a tou vha na ṱhoḓea ya u bvisa lukanda. Fhedziha kha zwifuwo huna ṱhoḓea ngori lukanda u wana lu sa yelani na ṋama. Lu a mbo dzi tshikafhadza ṋama.

Nṋe ndi vhona unga thekhinolodzhi yo ḓo khwinisa nga nḓila khulwanesa kha u hama mafhi. Kuhamele kwa thekhinoḽodzhi ku sala na tshifuwo tshi songo vhaisala tshi kha ḓi vha khwine tshi kha ḓi vha na mutakalo wavhuḓi. Mara nga nḓila ya kale yo vha i tshi tshi hamiwa kholomo na wana i tshi ṱudza na mini nga nṱhani ha uri vha vha vha khou tou zwi ita vha tshi khou tou kwanyeledza.

U ṱhukhula khuhu a si zwithu zwine zwi a dzhia tshifhinga na luthihi. Musi khuhu u mbo dzii shidzha zwezwiḽa wa i vhulaya uri wo dudedza maḓi a u o dudela kana o fhisa. Wa i lovhela wa thoma u ṱhuvha ṱhuvha mathenga haḽa abva wa i kiḽina wa i bvisa. Wa thoma nga miraḓo ya nga nnḓa wa i ṱhukhula wai fhandula nga vhukati wa ṱhukhukanya zwipiḓa.